Hina vamapurasi hi nga endla leswaku ku tshama ku ri na vanhu lava nga ku tirheni hi masiku hinkwawo loko vanhu va kha va tirha va kha va hakeliwa va ta endla leswaku mapurasi ya hina ya tshama ya ri ka xiyimo lexi xi tsakisaku hi endla leswaku vanhu hinkwavo lava nga ku tirheni ku va na vanhu lava va chekaku ku va tirha kahle xiyimo lexi hina hi xi lavaka as vamapurasi va tirha hi xiyimo lexi hina hi xi lavisaku xiswona a hi endleni leswaku mapurasi ya hina yi tshama yi ri kahle leswaku vanhu va ta kota ku kuma swakudya swa kahle .

Swimilani leswi faneleke ku byariwa hi nguva ya mpfula i swimilani swo fana na malamula, mimango leswi fanelaku swi endla ku swimilani leswiwa swi kota ku hanya i timhaka ta ku u fane u hlakula u fane u hunguta mati lama nghenaku ka swimilani leswiwa i nga endli leswaku swimilani leswiwa swi nghena hi mati ya ku tala endla leswaku swimilani leswiwa hi minkarhi hinkwayu swi va swi ri na mati lama ringaneke ku va swi kota ku kula ma nga vi mati lama ma hundzaku xikalo a ku vi mati lama endlaka leswaku swimilani leswiwa swi kota ku kula.

Endhawini leyi mina ni tshamaka ka yona miroho leyi dyaku i miroho ya swiphaswa hi yona miroho leyi hi nga yi tolovela hi dyaku yona hi masiku hinkwawo.

Hi nguva ya ximumu leswi hi talaku ku swi byala i swilo swa ku fana na matamatisi hi nguva ya xixika leswi hi talaku ku swi byala i swilo swa ku fana na tikhavichi hi swona leswi hi talaku ku swi byala la mehe ni tshamaka ko.

Lexi xi va ku na xandla kumbe ku sivela mbuyelo wa le henhla eka tikhampani to tirha hi matandza i swilo swa ku fana na loko tihuku ti fa leswi swi endlaku ku matandza ma nga humi hi xiyimo lexi xi va ku vanhu va kha va swi lavisaku swona xin'wana lexi endlaku leswaku tikhampani to tirha hi matandza ti fa hi loko vanhu va lava matandza ya ku tala mara khampani yi nga koti ku endla matandza ya ku tala hi mhaka tihuku leti va va ku va ri na tona or tihuku ti va ti ri na vuvabyi lebyi byi sivelaku ku endla ka matandza.

Wa tihomu lowu a nga wu chuzaku n'wamapurasi eka vurimi bya mabindzu i muxaka wo fana na ti-brahman muxaka wo fana na ti-nguni ti-nguni i tihomu leti ti ti nga ti nga feku hi sweswi swi endlaku leswaku tihomu ta ku tala ti nga hanyi mara tihomu to fana na ti-nguni a tihomu leti faku hi swi swo yelana na sweswo.

Kahle leti endlaku leswaku tihomu ti va ti phamelekini hi ndlela leyi faneleke i ku va tihomu ti tekiwa ti yisiwa a dibini la ti fikaku ti nwa mati kumbe leti tintsongo ti endliwa leswaku ti va ti kha ti nwa masi eka vamanana va tona.

Maendlelo ya kahle lama antswisaka mbuyelo wa masi eka tihomu ta masi hileswaku loko u clean-a byela endla leswaku a wu tirhisi thawula rin'we for leti ti vabyaku na leti ti nga vabyeku endla leswaku leti vabyaku ti va na thawula ra tona leti nga vabyeku a ti vi na thawula ra tona leswiwa i va i endlela leswaku u nga vabyisi leti nga vabyeku hi ku tirhisa thawula rin'we.

Swi pfuna hi mhaka ya ku loko i ri na tihomu ta masi ti tirha ku endla masi ntsena loko i ri na tihomu ta nyama ti tirha ku endla nyama ntsena leswiwa swi endla leswaku rihanyo ra tihomu letiwa ri va ri ri kahle hi mhaka ya ku ntirho wa tona wona wu va wu ri wun'we leswi swi endlaku ku yi va yi ri kahle erihanyweni.

yi nga endla leswaku u kota ku cheka rihanyo ra homu i nga se za i endla mhaka ya ku i teka masi ka yona yi kota na ku endla leswaku u kota ku vona ku protein leyi thekinoloji va ku leyi homu yi va ku yi ri na yona yi va yi fika kwini.

Ku hambana lokukulu ka ku lawula tinyimpfu hi swikongomelo leswiwa i timhaka to u endla leswaku tinyimpfu ta nyama ti va la ti tshamaku na tinyimpfu ta nyama tinyimpfu leti produce-aku timhaka ta tiwulu a tivi na tinyimpfu leti endlaka timhaka ta tiwulu.

Tindlela to sivela switsotswana eka timhaka ta tinyimpfu u endla leswaku tinyimpfu hi minkarhi hinkwayo ti va ti hlamba endla leswaku ti tshama ti kha ti hlambisiwa leswaku switsotswana swi nga kumi ndhawu ya ku tshama eka tinyimpfu.

Tinguluve hi ku vona ka mina a hi swifuwo swo olova ku va i swifuwa ni vula leswiwani hi timhaka ta ku tinguluve i swifuwo leswi swi tshamaka swi kha swi lava la ku nga na thyaka swi rhandza ku tshama swi thyakile leswaku swi va swi kula swi rhandza thyaka ene ku va i fuwa swifuwo leswiwa loko wo va i swi fuwile la i tshamaka kona ku ta tshama ku va ku ri na thyaka hi mhaka ya ku swona swi rhandza thyaka.

Tinguluve hi ku twisisa ka mina ti dya swakudya swin'wana na swin'wana ti tala ku dya swakudya leswi swi salaku emutini kumbe swakudya swo ku fana na mavuswa swakudya swa ku fana na tinyama swakudya swa ku fana swakudya swa ku tala ku va swi sele emutini swi dyaku swakudya swa ku va hi ndlela yihi na yihi swi dya swakudya swin'wana na swin'wana leswi dyiwaka.

Leyi i mianakanyo leyinene hikuva tinguluve ti dya swakudya swin'wana na swin'wana hi xitalo vanhu lava nga na tinguluve va teka swakudya leswi salaku emutini va phamela tinguluve ene leyi i mianakanyo leyinene hikuva mina mavonelo ya mina evuton'wini hi leswi swi tshamaka swi kha swi endliwa leswi endlaka tinguluve ti kula ti va kahle leti mina ni nga ti vona ti va ti ri kahle.

Swipfuno leswi swi va ka kona eka vufuwi bya tinguluve i ku endla ku la ku nga na tinguluve ku nga vi ku ri ndhawu leyi yi nga basa ngopfu a ku vi ku ri ndhawu leyi tinguluve ti kotaka ku hanya vutomi bya tona leswi ti toloveleke swona ku nga vi ku ri ndhawu ya ku basa ngopfu.

Leswi i nga swi endlaka ku endla leswaku timbuti ta wena ti pfuneka i ku endla leswaku timbuti ta wena ti tshama ti dyile timbuti ta wena a ti vi ti kha ti hlayisiwa hi munhu loyi a ti rhandzaka.

Ku hambana ka mbuti na nyimpfu hileswaku mbuti u tirhisa xikhumba xa yona na ya ku kuma nyama mara eka nyimpfu u endla wulu kumbe u kuma nyama na le ka yona.

Mina ni nga tsakela ku kurisa tihuku leti ti kumisaka nyama reason i ku tihuku letiwa leti kumisaka nyama ti ta kona kota ku endla leswaku mina na ndyangu wa mina hi va na xo dya hi xo dya xona loko hi kha hi hanya.

Tihuku ti nga tisa mali ya ku tala epurasini tihuku ti kota leswaku munhu a kuma nyama ti ko na leswaku munhu a endla matandza hikwalaho mapurasi ma nga kota ku endla mali eka swilo leswimbirhi.

Tihuku leti ti endlaka matandza i ti nyika swilo swa ku fana na xipinachi swilo swa ku fana na tikhavichi leswaku ti kota ku ya mahlweni ti endla matandza hi ndlela leyi yi lavekeke leyi endlaka matandza kahle.

Ku fuwa tihuku a hi swilo leswi swi olovaka hikwalaho ko tihuku minkarhi yin'wana ta swi kota ku ti famba ti nga vuyi minkarhi yin'wana ku na vuvabyi bya tihuku lebyi endlaka leswaku tihuku ti lova i nga kumanga mbuyelo wa tona.

Leswi ni ehleketaka swona hi ndlela leyi a ku sengiwa masi ha kona hi xikhale a va ta ta na xibaketani va heta va khoma mavele ya homu leswaku va ta senga masi.

Huku yi hluvisiwa masiva hikuva ku virisiwa mati ya ku hisa yi cheriwa for nkarhi wu ntsongo leswaku yi ta susiwa masiva.

Masi ma pfuna vana hikuba va kula ma tlhela ma pfuna munhu un'wana na un'wana ku va munhu a hlantsweka ku va munhu a languteka a ri fresh.

Ku ya hi leswi ni tivaka swona homu yi dlayiwa hikuva yi bohiwa minsinya nakona leswi va vula swona leswaku homu yi ta endla leswaku vanhu va ya exihambukelweni hikuva va nga landzelelanga madlayelo a ndzi lavi ku hemba a ndzi swi tivi.

Ndzi ehleketa leswaku i ntirho wa vo malume i ntirho wa vo malume hikuva hi leswi va faneleke ku swi endla.

Hikuva mavoya a ma dyiwi nakona ku na mavoya man'wana lama tirhisiwaku swo karhi mavoya lamayani naswona ma va ma thyakile hi ndlela liya ya ku a ma dyeki se yi fane yi hluviwa.

Manyoro ya pfuneta leswaku swimilana swi kula swi hlayisekile nakona swi kula swi ri fresh. Manyoro ma endla leswaku swimilana swi va swi ri hi ndlela leyo languteke xikombiso ni ta kombisa miroho miroho ya cheriwa manyoro se ni loko yi cheriwa yi kula yi ri kahle yi tlhe yi kula yi leha.

Ma endla leswaku misava yi kula misava yi languteka yi ri rich.

Mina ndzi nga hlawula manyoro lama endliweke ekaya hikuva ndzi ehleketa leswaku hi mona lama ma vaku eka xiyimo xa kahle xo hlayiseka nakona ma va ma ri ka xiyimo xa ku ni nga ma tirhisa ma swi nge endli leswaku ku va na switandzhaku loko swi ndzi ta va ndzi swi ndzi ma tirhisile eka mihandzu ya mina so lamaya ma tikhemikhali ma va ma cheriwe swilo leswi endlaka leswaku ti-chances to munhu a a va a vaviseka loko a dyile swilo leswi ndzi nga ta va ndzi byarile hi wona ti le henhla.

Ndzi ehleketa leswaku manyoro ma endliwa hi ku ya hi leswi mo ka ma karhi ma n'wi yisa swona ndzi ehleketa leswaku ma endliwa hi thyaka ra tibuku.

Ndzi nga ka ndzi nga titwa ku biha ndzi nga ka ndzi nga titwi ndzi nga ri kahle ngopfu hikuva manyoro lama tikhemikhali a mo va kahle swona.

Tikhemikhali ti pfuna swibyariwa hi ku va swi hlayisekile leswaku swibyariwa swi va swi nga ri na swilo swa ku hahahaha kumbe swilo swa ku fambafamba leswi sivelaka leswaku loko na loko munhu a dya a tikuma a nga dyanga swilo le swa ku hahahaha na ku fambafamba.

Vuyelo i ku va hlayisa swibyariwa swi va swi ri ka xiyimo xa kahle leswaku ku na swilo leswi fambakafambaka leswi swi dlayaka swi swi dyaka swibyariwa so tikhemikhali leti ti va ti karhi ti dlaya ti sivela swilo swo tani.

Ndzi nga va khorwisa hi ndlela ya ku ndzi va byela leswaku va hunguta hikuva swi va swi ri ka risk ngopfu eka lava va yaka va ya dya swibyariwa leswi nga ta va swibyariwile.

Lexi nga humelelaka i ku va van'wapurasi leswi va nga ta va va va va nga ta va va karhi va swi xavisa swi tava swi ri na switsotswana nakona swi ta va swi nga ri kahle eka hina vaxavi hi nga ta va hi karhi hi xava swibyariwa leswi nga na swilo switsotswana.

Swiphiqo leswi swi va ka kona hi ku va u tirhisiwa ngopfu tikhemikhali eka vurimi i ku va swibyariwa swi nga hetelela swi file ku va swi cheriwa ngopfu swi tikhemikhali letiwani.

Ndzi nga va hlamusela kahle hi ndlela leyi va nga ta swi twisisa leswaku tikhemikhali loko ti cheriwe ngopfu ti onha mati misava na swifuwo so swi lava leswaku swi cheriwa kahle ku hlayisa swilo leswiwani.

Swakudya swi ta va swi ri kona hi ndlela ya le henhla swakudya swi nge vi swi karhi swi xota swi ta tshama swi ri kona.

Hikuva tikhemikhali leti cheriwaka ti endla leswaku swibyariwa swi kula hi ndlela leyo ka yi nga ehleketeriwanga. Tikhemikhali ti endla leswaku swibyariwa swi kula swinene a swi a swibyariwa a swi kurisa swona leswi hi nga toloverisa swona.

Mina ndzi nga ndzi nga ti tirhisa tikhemikhali leswaku swibyariwa swa mina swi va swi kula hi ndlela leyikulu swinene sweswo swi endla leswaku ndzi va ndzi ri na ti-customer ta ku tala.

Swintshuxo leswi va nga swi tirhisaka i manyoro hi swona leswi na mina ndzi nga tshembela eka wona.

Hikuva va lava leswaku business ra vona ri famba va lava leswaku swibyariwa swa vona swi kula swinene.

Ndzi nga va hlohletela ndzi va byela leswaku tikhemikhali a ti kahle eka rihanyo ra vanhu se swi nga va swi ri kahle leswaku va hunguta ku tirhisa tikhemikhali ngopfu.

Tipholisi ta mfumo leti va nga ti tirhisaka i ku va va famba va cheka leswaku van'wapurasi a va tirhisi tikhemikhali ta ku tala na tanihileswi va fambaka va karhi va cheka eka van'wamabindzu if va rejistarile ma-business ya vona va karhi va cheka na swakudya if swi le ka rihanyo ra kahle.

Ndzi nga va kucetela leswaku tikhemikhali va nga ti tirhisi ngopfu naswona va nga tshembeli ngopfu eka tona va nga tshami va karhi va ti tirhisa hikuva a ti kahle eka rihanyo ra vanhu.

Eka dyondzo ya mina ndzi nga katsa leswaku tikhemikhali ta dlaya loko ti tirhisiwe ngopfu tikhemikhali ti fika ti nga vi kahle emirini wa vanhu loko va karhi va xavisa swibyariwa leswi.

Vo tala vuhlayiseki bya vona byi le hansi swinene a va hlayisekanga lani ndzi nga nyika xikombiso hi kokwana wa mina loyi na yena a ri n'wanamapurasi. Kokwana wa mina na yena a ri na yindlu emapurasini kambe swi endlile sweswo u hetelele a dlayiwile kwale mapurasini a karhi a ri na yindlu ku nga vi na loyi a nga n'wi pfunaka hikuva u va a ri yexe kwele.

Mu hungutiwa ka misava swi khumba muholo n'wapurasi hi ndlela ya ku loko va karhi va rima va kuma mbuyelo wutsongo.

Tindlela leti ni nga ti tirhisaka ku va ndzi kuma mali ndzi nga endla leswaku ndzi xavisa swibyariwa swa mina emakaya hikuva hi kona kwalaho kwala va xavaka ngopfu.

Tanihi n'wanamapurasi ndzi nga tivisa vanhu hi vhinyo ya mina na purasi ra mina. Hikuva tidiriva himpela ta pfuna ka ku va ti endla vhinyo, nakona vhinyo ya kona yi va yi karhi yi nandzika swinene.

Mina ndzi nga hlawula ku byala matamatisi, miroho na tilichi. Hikuva i swilo leswi swi swi dominate-aka eka eLimpopo. Ni mimangwa.

Muxaka wun'we wa timanga lowu ndzi nga wu chuzaka hi lowu wa timanga leti leti loko u ti boxa ti boxeke fast. A ndzi tivi leswaku vito ra kona i yini. Ndzi nga chuza tona hikuva ti kula fast swinene.

Mati ndzi nga ma hlengeleta hi ku va ndzi xava loko ku nga ri na mati. Ku na vanhu lava va xavisaka mati, so ndzi ngo xava kunene.

Malume u fanekele a hlayisa swifuwo swa yena, a swi tlhavela, leswaku swifuwo swi ta va ka rihanyo ra kahle. Sweswo swi sivela swifuwo ka ka ka mavabyi.

A ndzi ta yima ku va ndzi famba ndzi va exikarhi ka vanhu, ku sivela ku hangalasa vuvabyi lebyi. Ka and then ni heta ni ya exibedhlele ku ya tshunguriwa.

Magoza ma ku sivela ma ku endla leswaku masi ma basile, i ku va masi ma sengiwa munhu a mbale ti-glove, a tlhela a tirhisa lexiya xo xo vekeriwa loko u karhi u senga.

Ndzi tshama ndzi vona mbuti yi sengiwa. Masengelo ya kona a va tirhisa bakiti va tlhela va tirhisa va mbala ti-glove ku va va senga masi.

Mintsengo ta mali yi ta tlakuka hikuva huku ndzi ta va ndzi yi hluviwile. Ku hluva huku a swi olovi. Ndzi fanele ndzi vekela mati, ndzi ya tirhisa mati ya mina ndzi tirhisa gezi ra mina.

Ndzi kambela loko mbewu yi hlayisekile, hikuva swa pfuna loko ndzi ta byala. Loko mbewu yi nga hlayisekanga swimilana swi ya huma swi nga ri kahle.

Vukahle ku va ku chekiwa leswaku swibyariwa swi kahle, ku va ku chekiwa leswaku swi le ka xiyimo xa kahle swinene.

Ku cinca ka maxelo swi khumba nsirhelelo wa swakudya hi ndlela ya ku, ku na nkarhi wun'wani loko ko va kha ku hisa swibyariwa a swi kuli kahle. Swakudya swa xota.

Mina ndzi vona va tirha kahle, hikuva va va va mbale swilo leswi faneleke ku mbariwa loko va karhi va tirha emapurasini. Nakona va va va kha va tirha hi timfanelo.

Ndzi vona swi nga lulamanga hikuva a va fanekele va ya wisa, navusiku i nkarhi wa ku wisa hayi wa ku tirha emapurasini nakona.

Muholo wa vatirhi va le mapurasini a wu fikeleli eka eka swilaveko swa vona hikuva mali leyi va yi holaka yi va yi ri yitsongo swinene.

Purasi ra mina ri fuwa miroho ya xipinachi na michayina na ti-green pepper. Nakona vatirhi va mina va hlayisekile swinene.

Vatirhi va le mapurasini a va holi mali leyi ringaneke ntirho lowu va wu endlaka. Hikokwalaho vanhu lava va tirha swinene va tirha ku tlurisa mpimo, kambe mali leyi va yi kumaka i yitsongo swinene.

Switirhisiwa leswi a ndzi ta swi kombela i swilo swa ku sweka, i swilo swa ku etlela, kombisa leswaku ndzi safe swinene.

Mina ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hikuva hi minkarhi ya timpfula va va va kha va tirha etimpfuleni. Kambe swi va swi ri kahle loko va karhi va tirha hi ndlela hi hi timpfula hikuva nkarhi walowo hi wona nkarhi wa kahle wa vurimi.

Ndzi vona swi ri kahle, hikuva van'wamapurasi va thola munhu un'wana na un'wana loyi a yisaka CV. A va siveli munhu ku va a tisa CV.

E-e, ntsengo lowu va wu kumaka i wu ntsongo swinene ku ya hi tiawara leti va ti tirhaka, na hi ku ya hi matirhelo lama va ma tirhaka.

Ina vatirhi va le mapurasini va fanerile ku kuma masiku yo wisa, hikuva va fanekele va ya va ya vona mindyangu ya vona, va fanekele va wisisa miri ya vona. Va nge tirhi masiku hinkwawo.

Rihanyo ra vona ri nga va ri eka nxungeto hi ku languta tiyindlu leti va tshamaka ka tona. A to va safe tiyindlu leti va tshamaka eka tona. Hikuva ti va ti languteka hi ndlela yin'wani.

Hikuva emapurasini vanhu va tirha swinene ku hundzisa mpimo. Vanhu vo tala a va swi lavi ku tirha etindhawini to fana na ta mapurasi.

Vubihi lebyi nga va ka kona loko swakudya swi tshame exikoteleni for nkarhi wo leha, i ku va nsimbi ya swi kota ku cinca yi va poison. Loko munhu a dya a lova.

Ndzi tshama ndzi yi dya nyama ya mitonga biltong. Nyama ya mitonga wu endliwa hi ku va va tsemelela homu hi ti-piece piece titsongo, va heta va neka edyambyini leswaku yi oma.

Tinyawa ta le xikoteleni ta pfuna emirini wa munhu, ti endla leswaku munhu a va healthy, a languteka kahle.

Ku hlayisiwa ka swakudya swi na nkoka swinene hikuva swakudya hi swona swi hi hlayisaka. Swakudya hi swona swi endlaka leswaku munhu a kuma matimba.

Swakudya leswi nga mathinini a swi fanelanga ku tshama nkarhi wa ku leha swinene. Ndzi hleketa leswaku swi fanele swi tshama nhweti yin'we ntsena.

A swi hlayisekanga na switsongo. Hikuva swakudya swi nga va swi ri na poison endzeni.

Ndzi ehleketa leswaku swi fanele swi hlayisiwa eka mahiselo mo tirhisa microwave. Microwave ya swi kufumeta hi ndlela ya kahle.

A ndzi ehleketi leswaku ku titimela swi nga dlaya ti-bacteria. Hikuva ku titimela a ku ngheni helo ka ku titimela eka ti-bacteria.

Hu hisiwa hi freezer swi nga va swi vula leswaku loko freezer yi va yi freeze-e swinene hi ndlela leyo le henhla.

Ndzi ehleketa leswaku leswi antswaka i swakudya leswi swi nga mathinini. Hikuva loko hi languta swakudya leswi titimelaka swi le ka khombo ro ka ri nga ri kahle.

Ndzi ehleketa leswaku swa cheriwa hinkwako. Hikuva na loko swi karhi swi hlayisa swi nga cheriwa emathinini, swi nga tlhela swi cheriwa eka ku titimeleni.